Ntho re ka etsang ho thusa batsofe hore ba kgone ho fihlella dipetlele le di-clinic, ke hore re batle Manese-Baoki be o e leng ho re ba ka kgona ho tsamaisa dipidisi tse tshwanelehileng malapeng a batho ba nana. Haeba motho o batla hore a kopane le Mooki.

Ee, kea dumela, dithibela pelehi, ke ntho e tholahalang ha bonolo haholo, hobane le hao qeta ho pepa, Baoki ba ho botsa, Mooki a na o thusa kapa Baoki ba neng ba o thusa, bao botsa hore na e o e batla hang-hang, kapa o tla kgutla o tlo nka se thibela pelehi na. Le ha o le monyane dilemong, ho tloha dilemong tsa Eighteen, o kgona ho ya, hao qeta ho ya o kgona ho ya clinic-ng kapa hona sepetlele, o bo bula feela file ya tokomane ya sepetlele. Ha o qeta ho e bula, o bo fihla, o ngola hore o tlo etsang, ha o qeta o tla be o thola Mooki ya tla o thusa, tholahalang haholo, ebile e bonolo haholo.

E! Motswalle wa tseba, ka matsatsi a mang, ho kaba monate e bilane ho ka ba bobebe hore meriana e tliswe ho batho ba kulang, haholoholo ho batho be le reng ba hloleha hore ba ka ikisa moo ho rekiswang meriana. Jwale hona ho kaba bonolo, jwalo ka nna. Nna ke ka thabela haholo hore meriana e tliswe ho nna, haholo nakong eo ke hlolehang haholo ka yona.

Mmuso, tjhelete ena ya Mmuso e thusang batho ba fokolang, e ngata haholo ho thusa batho bana. Ha feela batho bana ba sa e sebedisetse mabaka ka a mang a bona, hobane tjhelete ena e ngata ho reka meriana ya bona, e ba e hlokang, e ngata ho reka le dijo tseo eleng hore di hantle tse matlafatsang mmele wa bona.

Motswalle kgatello ya maikutlo ke ntho e le reng re lwana le yona haholo rele batjha, ebile ke ntho e leng hore e bohlokwa haholo, ebile ke ntho e kang COVID-19, Ke ntho e le reng ka senyesemane, ba re ke Pandemic, haholoholo mekgeng ya hona jwale. Jwalo ka nna ke ile ka hlalo , ke ile ka .

Ha ke tsebe hore ka Phupjane ke kgwedi ya bophelo bo botle ba banna. Ke nahana se bakwang ke sena ke hore batho babo ntate ha ba nkelwe hlohong hoo jwaloka batho ba bo mme ba nkelwa hloohong. Mmuso wa rona kapa Naha ya rona e ba nka jwalo ka batho beo e le horeng ke batho ba matla haholo, ba sa hlokeheng hore re ba shebe hoo, kapa re ba nkelle hlohong hoo. So, jwale nna ha ke tsebe ka kgwedi ena ya Phupjane, hobane ha e yo lo ho ba teng marangrang, hase ntho eo ho buwang ka yona marangrang, ke ntho e thotseng feela.

O hloka ho tsamaya ka hloko, hore o sekebe wa e penya, hape o hloka le hore o tjhentjhe bandage ya hao kgafetsa kgafetsa, le hore hape o hloka ho sheba tsela eo o robalang ka yona hore o tlo kgona ho ho fola ka pele.

Ke ile ka tlohella sena hobane ke nahana hore ke se ke fodile, hobane ne se ke kgona ho hema, ho hohlola, ho ne se ho fokotsehile, ebile ha o fokotsehile ha jwalo. Ke ile ka bona hantle le matla a kgutla, mmele o kgutla le ona, ka hoo, ke ile ka bona hore tjhe ke fodile ele ka nnete, hobane ke kgutlela moo ke itlwaetseng kapa mmeleng, kapa hona ho thola matla ao ke tsebang hore ke ne ke na le ona.

Tsela e nngwe feela, e ka etsang hore batho bana ba fokotsehe, kapa ba se ke be ba ema nako e telele dipetleleng tsena tsa Mmuso. ke hore Mmuso o ahe dipetlele tse ngata. Ebile o rute le bana ba rona ba ntseng ba hola hore ho a hlokeha, ho a hlokeha hore ebe, ba ithutele ho Baoki ebile kapa bona Dingaka, hore ba tle ba tsebe hore ha ba aha dipetlele tseo tse ding. Ho bona le batho beo eleng hore ba tlo kgona ho sebetsa moo.

Ha ke ka kopana le batho ba tjena moleng wa sepetlele. E le hore ke hloka thuso ke ka kapa, ke hloka ho fumana meriana ka potlako. Ke ka ba hlalosetsa ebile ke ba fa le bopaki ba boemo ba ka, hore ke tle ke kgone, hore ba tle ba kgone hong fetisetsa pele, hobane batho ba bangata ba tena ba ba manganga meleng ena ya dipetlele, hobane ba batho di bobebe haholo.